Yho, andiyiboni tu umsebenzi wee-toll gate eMzantsi Afrika ngoba akukho kwanto echazayo xa udlula uba kumele uhambe uyobabhatala amatikiti ezipidi, uba imoto xa idlula yimoto ebiweyo. Yintoni umsebenzi wayo? Andiwuboni tu ngaphandleni koba utye imali xa ugqitha, ithathe imali.

Uloliwe okhuselekileyo. Yho, umnandi ukuhamba nguloliwe! Uloliwe uzihambela kakuhle esiporweni sakhe and uhamba emisa ezindaweni ezininzi ukwenzela nikwazi ukuphumla. Apha ngaphakathi kuloliwe kuneebhedi zolala, kumnandi uhamba ngololiwe. Ndingakhetha yona kuneteksi.

Uqhankqalazo lwabaqhubi beebhasi luyabachaphazela abakhweli. Ngoba abakhweli bathenga itikiti lebhasi for inyanga yonke, ngoko ke xa beqhankqalaza abakwazi nokuya emisebenzini ngoba abasenazimali zokhwela, imali abanayo ipha kwitikiti. Leyo nto leyo yenza uba bangasakwazi ke nokuya emsebenzini ngenxa yoqhankqalazo. Ibubungozi laa nto ngoba xa beqhankqalaza bedibanisele nezinto ezinobungozi bayakwazi ukuchaphazeleka kwabona abantu abakhwela ibhasi.

Ndicinga ngoku uba ingaba nobungozi loo nto ngoba xa ngabe uloliwe esenza ingozi kukhona abantu abame ngeenyawo, igcwele kakhulu uloliwe, abantu bangafumana ubungozi uba bakwazi ukusweleka. Okanye bangxwelerheke kakhulu bangakwazi uphila.

Abantu bakwaRhulumente kumele benze umsebenzi wabo. Apha ezindleleni kulula ubona imoto engekho semthethweni qha into eyenzakalayo, abantu abasebenza ezindleleni abangama polisa abawenzi umsebenzi wabo ngendlela efanelekileyo. Ngoba imoto xa ingenawo umthelo wohamba endleleni kumele ivalwe ukwenzela ide iyolungiswa, ibe nendlela yokuhamba ngoko kusemthethweni apha ezindleleni. Leyo nto leyo ingenza ukuba ithuba leengozi zehle.

ezindleleni ngento yobana abantu abaqhubi ngendlela efanelekileyo abanye bahamba kwindlela engafanelekanga uba baqhube kuyo xa bebona kukhona uxinano. Ngoku yenze loo nto leyo izinto zibe bunzinyana ngoba kumele kuxinane kube uxinano olungaphezu kolu lufanelekileyo.

Andinalwazi uba abaqhubi boololiwe bafumana imali engakanani na. Kodwa endiye ndikuqaphele abantu abasebenza kwezothutho abajongwa njengabantu abenza omsebenzi obalulekileyo, baphiwa imali encinci. Ndisitsho nje nam ndilapha kwezothutho, ndithutha abantwana besikolo ndibase esikolweni. Kodwa imali oyisebenzelayo nemali oyibhatalwayo ngabazali, bahlala bekhalaza ngathi awenzi msebenzi obalulekileyo.